Iye, akhona begodu manengi afana nabo-Skeem saam, Generations nabo Uzalo.

Ubonakala lokha makaphuma khulu estorini begodu umlingisi oyikutani nguye ozabe ophethe umdlalo akafani nabanye babalingisi efilimini.

Iye, ngombana umuntu loyo azabe akghona ukudlala kuhle indima leyo anikelwe yona bona ayilingisele.

Iye, kuliqiniso ngombana amanye amafilimi afundisa abantu ubugebengu begodu afundisa abentwana bona ukusebenzisa iimbhamu kulungile.

Kuyabadima ngombana sibabantu asiphumi emakhayeni afanako begodu abanye babo abakghoni ukubhadela i-inthanethi bonyana bakghone ukubona amafilimu.

Mina ngithanda ukubukela kumabonwakude ngombana angeke ngikghone ukubhadela i-inthanethi ngombana i-inthanethi ubukela ngedatha.

Indlela yokubukela amafilimu engabizi khulu ukubukela amafilimu kumabonwakude.

Ifilimu engalibona engaze ngalilibala yi-Blood sisters ngilithanda khulu begodu angeke ngalilibala ngombana lisifundisa bona ungamthembi umuntu.

Mina ngiwathandela ngombana amanye wamafilimu ayasifundisa izinto ezinengi begodu ezenzeka ngaphandle.

Mina amafilimu engiwathandako ngithanda amafilimu lawa abizwa nge-comedy.

Ngicabanga bona abasa ababukeli khulu kumabonwakude ngombana abantu sebabukela khulu ku-inthanethi.

Umdlalo odume khulu lapha ephasinapha ubizwa nge-cricket.

Umdlalo othandwa ukubonwa babantu kumabonakude ngulo ofana nebholo erarhwako.

Iye, ngicabanga njalo bona abantu bazokugcina bangasayi eenkundleni.

Mina ngithanda ukuwubukela kumaliledinini ngombana angithandi endaweni egcwele abantu abanengi.

Mina ngikhetha ukulifumana kumaliledinini namkha ku-internet.

Into engabayenza bona abalandeli bemidlalo babuyele ematatawini bayenze bona abantu bangasakghoni ukubukela imidlalo ku-inthanethi.

Bazokuqedela idatha ngombana idlala isikhathi eside kufuneka lokha mawune idatha elinengi nanyana namkha usebenzisa i-Wi-Fi.

Abanye abathandi ukubona umdlalo ku-inthanethi ngombana bafuna ukubona etatawini lapha bazokukghona ukubona kuhle ngamehlo wabo.

Benza imali khulu lokha abantu nababheja imidlalo bona kuzowina i-team yiphi.

Awa, mina angikwenzi lokho ngombana angithandi ukubukela ibholo.

Benzela abanye abantu abangezwa ilimi lesintu.

Imidlalo iyasibumbanisa ngombana sisitjhaba ngombana amazwe namazwe ahlukahlukeneko ayahlangana.

Balithola ebantwini ebenza izinto zokuthatha abantu lokha mabadlala ibholo erarhwako nanyana izinto ezihlukahlukeneko.

Kufanele abanekghono lokobana azi ukuthi wezemidlalo kuhamba kanjani begodu abantu kufanele badlale njani.

Angicabangi bona kungakghonakala lokho.

Ingoma evunywa maNdebele ithi sayiwela begodu ivunywa lokha makunomcimbi.

Idatha ayinalo inani elilodwa eliqinileko ngombana kwesinye iskhathi ibiza ephasi kwesinye isikhathi ephezulu.

Idatha isihluthululo selwazi iintuthuko kanye nezinguquko ezithuthukisa iimpilo zabantu.

Ukubukela amavidiyo kuqeda idatha khulu ngombana ividiyo ihlanganisa isithombe umsindo nezinga eliphezulu le-quality.

Zinengi izindlela ongabulunga ngazo, ezifana nokwehlisa ikhwalithi yamavidiyo namkha ukukhanyisa i-data saver mode.

Ukuthola nokuthumela umlayezo ku-online kuyama begodu amavidiyo, umculo nama-website awavuleki.

Umuntu uthenga i-airtime bese eyiguqula kube yidatha namkha ukuthenga idatha ku-akhawundi yebhanga.

Amanani edatha ayahlukahluka, kakhulu kuya nge-network oyisebenzisako.

Kufanele libesezingeni eliphasi ukuze ibavumele ukufunda ngaphandle kokukhathazeka ngokutjhoda kwemali.

Idatha laku-WhatsApp namkha idatha laku-Facebook.

Kuliqiniso ngombana ngesikhathi sanjesi ukuphila ngaphandle kwedatha akunokwenzeka.

ESewula Afrika idatha libiza khulu ngenca yokuphisana okuncani neendleko zokusebenzisa i-network eziphezulu nomthetho ongezange uphoqe amanani phasi ngokushesha.

Uma usemsebenzini namkha ekhaya, sebenzisa i-Wi-Fi.

Ikhamphani enedatha elibiza ngconywana ibizwa ngokuthi i-Afrihost namkha i-AirMobile.

Iinkhundla ezidla idatha khulu ku-inthanethi zifuna ne-Instagram, TikTok namkha i-Facebook.

Uma uhlala usebenzisa idatha kakhulu, kungcono uthenge ngobunengi ngombana kuyonga.

Ukuthenga idatha ngeendlela ezinengi ezifana nokuthenga nge-airtime namkha nge-App yebhanga.

Idatha lithatha isikhathi esihlukahlukeneko ngombana kunedatha lelanga, kube nedatha leveke, kube nedatha lenyanga.

Awa, kuliqiniso lokho.

Noma kunjalo, iqiniso elibuhlungu kukuthi akunakwenzeka ukuvala ngokuphelele umkhuba wokuthi idatha iphelelwe yisikhathi ngoba lokho kuyindlela yokwenza inzuzo kwama-network.

Ukuthenga idatha lelanga kubiza kakhulu. Kungcono uthenge idatha leveke namkha lenyanga bese uyilawula ngendlela, kuzokusiza lokho.

Iye, i-Wi-Fi ilisizo ebafundini ngombana ibasiza lokha mabenza umsebenzi wesikolo.

Itheknoloji esasako ubuchwepheshe obutjha, obusathuthuka namkha obulindeleke ukuthi bulethe inguquko enkulu ekuphileni kwabantu esikhathini esizayo.

Ingasiza ngeendlela ezinengi ezifana nokuthi abafundi bangasebenzisa i-inthanethi ukuze bathole izincwadi namkha izifundo zevidiyo.

Itheknoloji iyakwazi ukukhuphula iinkhululeko namkha ukufinyelela kolwazi begodu nokwenza abantu abakhubazekileko babeyingcenye yomphakathi ngokuphelele.